Ndingamcebisa ngexabiso lebhasi leyo aza kuthi ayithathe. Ndimxelele amaxesha ayo ohlukeneyo, amaxesha aza kuthi ayithathe ngayo apho ahlala khona. Kanti namaxesha ayakuthi ayibambe ngayo xana ibuya, ibuyela ngasekhaya. Ndibe sendimbonisa indawo apho aza kuyibambela khona ibhasi leyo.

Ndingabuyela endlini, noko ixesha elingangeeyure ezilishumi elinesixhenxe lixesha elide kakhulu endinokulichitha ndihleli, ndilindile. Ndingabuyela endlini, ndithi ukufumana okuya ethunjini ndiphinde ndizicoce ngakutsha, ndibuyele kwakhona ndisemandleni.

Andiyithandi kwaye ayindonwabisi into enindenzele yona. Kukubonakalisa ukungawukhathaleli okanye ukungawuhloniphi umsebenzi wenu. Ndicela ilungisiwe ngokukhawuleza le nto niyenzileyo kuba nidlala ngesonka sam. Yenzani ndlela yimbi, ndinduluke ngexesha ebendilibekile. Ndiyafuneka apho ndiya khona ngokomsebenzi.

Andiqondi ukuba iyahambelana. Zininzi iintsuku abazichitha ezindleleni ngaphandle kweentsapho zabo, kodwa yona le mali bayifumanayo ayitsho. Mabathi bafumane uchatha kwimirholo yabo rhoqo ngonyaka. Yaye umsebenzi wabo unaye unawo kaloku ubuworho.

Ndingathi ndikhwaze umqhubi weteksi leyo ndihamba ngayo, ndimcenge, ndimbongoze, futhi ke ndimbonise, ndimxelele uba asinabo obunye ubom ngaphandle kobu sibuphilayo ngeli xesha sihamba naye. Into eya kusinceda sisonke sifike apho siya khona siphephile, futhi ke sisaphelele singababantu besingabo, kukuba athobe isantya. Ahambe ngesantya esivumelekileyo ezindleleni zeli.

Ndingamxelela, inkunzi kunyamezela. Sifike kunje, sihamba phantsi kwala matonela, futhi ke angathi uthatha enye indlela ebaleka le mali efuneka eyibhatele, kanti uyokuzifaka ebungozini. Ivamile ukwenzeka loo nto kula maxesha siphila kuwo. Noko makazame ukwehlisa, abhatale.

Eyona nto ixabanisa kakhulu phakathi koonoteksi nabaqhubi beemoto ezindleleni ndingathi, yilaa nto yokuba iteksi idibane nemoto ilayishile kakhulu. Masithi abantu ukusuka kwisithathu ukuya kwisithandathu. Ngoba bakholelwa ukuba aba bantu bekufanele ukuba baseteksini bazawukwazi ukufumana imali. Ukanti xa bengoku begcwalise imoto, bona babathathela ishishini.

Amaxesha kaxakeka aqala ngentsimbi yesihlanu kusasa ukuyotsho kwintsimbi yesibhozo. Ukanti ke nasemalanga ngokunjalo, aqala kwintsimbi yesihlanu ukuyotsho kwintsimbi yesibhozo. Kusasa lixesha lempangelo, ukanti ke emalanga lixesha labantu xa bebuya empangelweni.

Ndingathi ndiqambe iqhinga elithile. Ndingazama ukuthi kuye kuyatshisa emotweni okanye ndithi andiziva kakuhle mna, ingathi ikhona into enokuthi ibuye. Into endiya kumcela andenzele yona kukumcela ukuba andehlisele zonke iifestile zemoto yakhe ukuze ndikwazi ukubethwa ngumoya, nto leyo iyokwazi ke ukuthi kube ngcono ukuphefumla omnye umoya.

Kum, ndakucinga ngoololiwe abathutha imithwalo kuye kuthi qatha iinkampani ezinkulu ezisebenza ngamalahle kunye neeoli kuba zizo ikakhulu ezisebenzisa aba loliwe ukuhambisa lemithwalo yeoli kunye namalahle kwiindawo ngeendawo apho abashishina ngakhona.

Ndandikwiphondo leMpuma Koloni apho ke ndandigodukele khona ngexesha likaDisemba. Kodwa ke, umakhulu wam wasicela ukuba sihambeni siye ecaweni. Noko ke imoto ezihamba ngalaa ndlela kwiilali zam azikho, kuba kaloku laa ndlela ingamagingxigingxi. Nalapho ke saye sanyanzeleka ukuba sisebenzise iinyawo zethu ukuhamba loo mgama wawumde kakhulu.